Ke mafelo a go tlhokomela ke Hammanskraal Old Age Based Home. Ditirelo tse ba di fang bagolo ba o ba palelwang ke go tlhokomelwa, ke go ikatisa ka 'tsatsi le ka 'tsatsi go tla dingaka gore ba tlo ba atlha-atlhwa. Bana ba bona ba tla ba tlo ba etela, mme kgwedi nngwe le nngwe, matsatsi a mabedi mo kgweding ba na le go tswa go ya go jela, go ya go bona ko ntleng lefatshe, mme le go na ba malapa a bone ba letleletswe gore ba ka ba etela.

E ama batsofe ka tsela e ntle, ka lebaka la gore batsofe ba aitse gore ga ba fitlha mo mengwageng e lesome le bo tshelela, ga ba sa tlile go ba le tshokolo e kana-kana mme, ba tla kgona go itlhokomela le go ithabisa ka gongwe, go tlhokomela malapa a bone.

Mo ke dulang ga go serala se se kalo, mme ditirelo ga di bonagale ka potlako, le ga e le gore re dula gaufi le seteišene sa mapodisi le tleliniki, e fela dilo tsa go tshwana le di-ambulance ga di teng.

A dire mother to child transmission treatment-e, a tseye dipilisi tsa PrEP-e. Mme a netefatsa gore o tseya dikgato tse tsotlhe go netefatsa gore ngwana wa gagwe ga a tshwaetsege ka mogare wa lebolelamading.

Tsela fela eo motho a ka itseng gore o na le kankere ke ga a ka ya kwa sepetlele go netefatsa ngwaga le ngwaga kgotsa ngwaga le ngwaga o tshwanetse go ya sepetlele ba go tseye diteko tsa madi go bona gore ga o na kankere o na leng yona. Le gore fa e le gore o na le diperesente tsa gore o ka e fitlhela ba bone gore ba fokotsa jang.

reversable contraception, di thusa gore go thibela pelegi mme di fitlhelwa mahala ko tleliniking.

Di kgona fela go fodisa malwetse a a tshwanang le mekgotlhwane, ee, fela.

Se ke kakanyo e ntle e le tota, go ba ruta go ba le di-life skills, go ba ruta gore fa go ka ba le tlhokego ya gore motho a ka lwala pele ga bona, ba kgone go dira eng. Mme go thusa le gore fa motho a ka lalwa pele ga bona a sa kgone go ya ko sepetlele ka nako eo, ba kgone go thusagala, ba kgone go bona thuso. Ke kakanyo e ntle thata-thata.

Metswedi ya inthanete e na le seabe se se seng sentle gonne batho ba bona e kare go batlisisa mo inthaneteng ke mo ba tlo bonang dikarabo, go na le gore ba ye ko ngakeng, mme e ka go tshosa, ga e be e go bolelela gore o na le bolwetse bo o senang bona, kana ya go raya gore ga o na bolwetse mo o na leng bona, wa feleletsa o lobile botshelo.

Fela e re ka itseng gore o na le malwetse ke fa o tseya diteko tsa madi gangwe mo ngwageng, ke tsona tse di ka go thusang go bona gore o na le kankere kana o motho o kankere e ka ratang go tla mo tshwara.

Ka modiri wa tshoganyetso ke ka ba paramedic-e, gore ke kgone go thusa batho fa ba lwala, ee.

Nna le molelo, tloga mo matlhabaphefong, bula menyako, o se ke wa futswetsa molelo, mme o tshele ka metsi, santa kgotsa flour-ru le .

Tirelo ya puso ee re kgotsofetse ka yona, le ge re sa kgotsofala ka dilo tse batho ba di naganang ka tshwaetso ya HIV, mme puso e leka ka gotlhe go ruta batho ka yona, e leka gotlhe go ruta batho gore fa o tsaya dipilisi, o ka nna wa nna le botshelo bo bo telele, bo bo itekanetseng.

Tleliniki mme ga go na gore bolwetse o ka bo fodisa, o tshwanetse go bo thibela.

Go ikatisa, go nwa metsi le go ja maungo le dijo tse di tshwanetseng mebele ya bona.

E ne e le mokgotlhwane ke ile ka kgarakgatsha ka metsi a a fisang.

Dipetlele le ditleliniki di ka romela baoki go ya go etela batsofe gore ba ba tlhatlhobe beke nngwe le nngwe.

Nnyaa batho ba le bantsi ba o ke ba bonang ba tshwerwe sentle, mme ba bonagala ba thabile.

Go ema nako e telele ko dikokelong tsa setšhaba go nyamisa moko, ka o kry-a o lwala thata mme o tshwanetse go ema nako e telele o sa fitlhele thuso.

Ke baithuti ba e leng gore ba tswa ko malapeng ao a na leng madi, mme ka se jalo ga ba bone go le botlhokwa thata go ka tseya dijo tsa sekolo.

Mantsi a marapo le di-gout-o a amang banna ke ka ntlha ya gore ga ba itlhokomele.

Ke tla mo rotloetsa gore a ye go etela le tleliniki e e mo gaufi go bua le dingaka le baoki ka seo se mo tshwenyang.

Ga go na sefifi ka nkabe se aparela bao ke le dingaka, bao ba dirang kwa dipetleleng.

Fa o na le bolwetse jwa sukiri o ka lemoga ka go tsela ke sedidi, go tshwara ke tlala kgafetsa-kgafetsa, go dula o ntse o lapile ka dinako tse tsotlhe. Mme o ka bo leka ka go se je dijo tse di na leng starch-e, se se ntsi le go nwa metsi le go ja merogo.

Thulaganyo ya go fepa bana kwa dikolong e thusitse, ka gore fa ntle go se na madi a go reka boroko go dira skaftin-e, o ne o kgona go ya kwa sekolong, o tseye dijo, mme o sa ithute ka mala a a senang dijo.